Mngani, esikhathini samanje seziningi izinzuzo zokubhanga nge-inthanethi, njengokuthi uyakwazi ukuthumela umuntu imali, uyakwazi ukuthi abantu bakuthumele imali. Lokhu ukwenza uhleli nje ekhaya, uyakwazi nokuthenga izimpahla nge-inthanethi. Uyakwazi futhi nokuthi uma ulahlekelwe ucingo, uye ebhange, bavale ukuthi kungabi nomuntu ozokwazi ukwenza ubugebengu nge-inthanethi esebenzisa ucingo lwakho.

Uma ngingu-deejay wasereyidweni, ekuseni ngingadlala izingoma lezi ezihamba kancane, nalezi ezokholo. Lezi ezihamba kancane, phecelezi i-slowjam. Ngingakhetha lezi ngoma ngoba zihambisana nesikhathi sasekuseni, ukuthi uma usanda kuvuka ekuseni, uyaye ufune ukuthi ngathi unga-ayina igazi lakho, yonke into ihambe kancane. Yileso isizathu.

Yebo mngani, zikhona izinkundla engizitholile kamuva ezimbili. Eyokuqala, i-MP3 Juice, eyesibili, i-YouTube Music. Ngizithanda ngoba kulula ukuzisebenzisa, ngoba uyakwazi ukulalela izingoma, kanti futhi uyakwazi nokuthi ubuke amavidiyo abaculi belingisa.

Ngingenza i-app ezobasiza ukuthi bafunde ukuthi ukubhanga nge-inthanethi kulula kanjani, nokuthi ngibafundise ukuqikelela ukuze izimali zabo zingadliwa izinswelaboya.

Njengoba sazi ukuthi kulesi khathi samanje, kuningi ukukhononda okutholakalayo kwi-inthanethi. Ngalokho abaququzeli benkundla nabanikazi bezinkundla zokuxhumana bayaye baqinisekise ukuthi impilo yabo, ney'mpilo yengqondo, babona udokotela abaphathelene nalezi zimo lezi, ukuze bakwazi ukuthi impilo yabo ihlale esesimeni esigculisekile.

Indima edlalwa abaququzeli benkundla, ukuthi babheke ukuthi abalingisi benza ngendlela efanelekile, njengezitayela zamasiko, nokuthi baziphethe ngendlela efanele.

Njengoba amathuba emisebenzi engekho esikhathini samanje, ikakhulukazi entsheni, ngingenza idivayisi engasiza ukulekelela intsha ukuba ikwazi ukufunda ngezindlela ezithize zokuzenzela imali, ngalokho kungasiza ukulekelela ukuthi intsha ingangeni kakhulu ezidakamizweni.

Ngiyathanda ukwethamela i-festival ehambisana nemiculo engiyithandayo, njengalamaqembu alandelayo engiwathandayo. Ngiyayithanda i-Bongo Maffin, ngiyayithanda i-TKZ, ngiyamthanda u-Hugh Masikela, ngiyasithanda i-Stimela, nabanye nje abaculi abakhona.

Okubalulekile ukuthi basabalalise izinto ezikhona nezakhayo, ukuze kungabikhona izingxabano ezivelayo ezinkundleni zokuxhumana.

Izici engingazicabangela ukuthi angisebenzisi ikhompyutha yasendaweni yomphakathi, nokuthi ngiqikelele ukuthi anginikezi imininingwane yami kunoma ubani engihlangana naye kwi-inthanethi.

Amadivayisi enginngawabala. Eyokuqala i-artificial intelligence, eyesibili, i-cyber security. Nge-artificial intelligence, kunamathuluzi afana no-ChatGPT, asiza izinkampani ukuthi zenze umsebenzi wazo ngezilimi ezihlukene. Kanti i-cyber security yona, uma uyazi, ukwazi ukuthi ubheke ukuthi kwenziwa kanjani ubugebengu kwi-inthanethi bese uyashesha ukukwazi ukunqanda nokuntshontshwa kolwazi.